Ka pono ya ka, ke bona bokamoso ba basebetsi bo sa ema hantle. Batho ba fellwa ke mosebetsi ka baka la bohlale ba maikemisetso. Batho ba bangata ba dutse malapeng ba sa sebetse ka baka la bohlale ba maikemisetso, mme batho ha ba kgone ho fepa malapa a bona ntle le mosebetsi. Batho ha ba thole mesebetsi ka ba ka la bohlale ba mo iketsetsa, mme seo se etsa ho re batho ba bang ba nahane dintho tse sa lokang jwalo ka bo botlokotsebe ka baka la tshokollo ya mosebetsi. Bo teng ba bohlale ba mo iketsetse o bo entse ho re batho ba bangata ba fellwa ke mesebetsi.

Dithaka tsa ka ke ne ke kopa ke re bue ka mabaka a etsang re dule re le marangrang. Boholo ba batho ba kgona ho reka data re batle ba kgone ho kena marangrang. Mme boteng ba data mohaleng bo etsa ho re motho a dula a shebane le mohala nako e kgolo le e nyane. Batho ba bangata ha bana, metswalle, metswalle ya bona ke mehala ya bona, ke ka hoo ba tla dula ba shebane le mehala ka nako tsohle. Ha motho a se na ntho eo a e etsang ho tlang pele ka kelellong ke mohala, ee ke ya tseba ho re mohala o senya le hona ho imela mahlo. Ha e le ho re mohala o sebedisitse nako e telele haholo.

Dumelang bohle Ke a tshepa le phetse hantle? Ke ne nka thabela ho eletsa ka taba ya ho re, ka smart phone. Botlokotsebe botletse naha mme ke e lebelletswe ho re ha motho a reka ka mohala, ho kena account ya hae ho patala dintho tseo di rekileng. Mme ha se sehla se setle, ho fana ka account-e ya hao mohaleng mabenkeleng. Hobane seo se ka etsang ho re tjhelete e hulwe bankeng o sa reka letho, ho bobebe ho re tjhelete e hulwe ha o fane ka account ya hao. Ka hoo, nka eletsa batho ho re ba tlohele ho reka ka di smartphone, ba ye mabenkeleng.

Motho eo ke mo latelang, ke rata ho re o na le mmele o ke o labalabelang, mme o etsa ditshwantsho moo a bontshang batho. Mefuta ya ho kwetla dithutong tsa mmele tse fapaneng, o eletsa le batho ho re ba je dijo tse matlafetseng. Bakeng sa dumele ho re o tle o sebetse ka nepo le ho re mmele o be motle ka tsela e tshwanetseng.

WEP e leng Wired Equivalent Privacy, e thusa ho sireletsa Wi-Fi e mang le mang a nang le tumello ho yona. Mme e ka sebediswa ke mang kapa mang ya nang le Wi-Fi e senang sireletso. Ho betere ba le sireletso, ho na le ho re Wi-Fi ya hao e sebediswe ke mang kapa mang ka nako e o a e batlang.